Ingaba nayo yonke imshini yobuxhakaxhaka besimanje. Ngibala ama-laptop-u, amakhompuyutha ukuze intsha izokwazi nokukusebenzisa loko ingene kwi-inthanethi ibheke ulwazi. Sibe namarobhothi azosisiza ukuthi sikwazi senze umsebenzi ubelul. Intsha izobona futhi nalapho ukuthi ungakwazi ukuzakhela irobhothi lakho ulenza kanjani. Sibe nemishini ezokwenza umsebenzi ube lula, ngisho kuthiwa okwezolimo sikwazi ukulima ngaphandle kokusebenzisa izandla. Kwenza loko ukuthi umsebenzi ubelula kuwona wonke umuntu osuke elapho, ezosebenza. Kungaba nabo bonke ubuxhakaxhaka besimanje benzele ukuthi impilo ibe lula futhi isheshe kungabikho lutho oluzolibazisa. Wonke umuntu angasebenzi ngokuzikhandla kepha asebenze ngokuzinikela nangokuzethemba ngomsebenzi wakhe.

Ukucishwa kukagesi kuwuphazamisa umsebenzi wami ngokuthi ifoni okanye i-Wi-Fi igcina isilahla inethiwekhi. Umsebenzi ungenzeki ngendlela kugcine kunokunqamukelana kungabikho ukuxhumana kahle nabantu engisuke ngisebenzisana nabo. Umsebenzi kwesinye iskhathi usuke oke emaphepheni sekumnyama endlini. Uthole ukuthi amathosha awa-charge-iwe angisakwazi ukubona umsebenzi oke emaphepheni. Sengigcina ngokwazi ngokusebenza ngekhompuyutha kuphela, okanye nge-laptop-u nezinto . Kodwa okunzima kakhulu indaba yenethiwekhi, ukuthi inethiwekhi iyalahleka kungabe kusasebenzeka. Uthi noma uqala phansi uyi-connect-a ingavumi ukusebenza, kuke kube yinkinga kakhulu lokho. Ngoba umsebenzi kuwuhlehlisela emumva. Ubukeke njengomuntu ongazimiselanga ngomsebenzi wakhe okanye ongekho-professional.

Ngingaqale ngibuke ukuthi igama le-WI-Fi liyahambisana yini nendawo engikuyona. Ngiphinde futhi ngihambe ngiye kwabantu abasebenzela leyo nkampani ukwenza isiqinisekiso ukuthi i-Wi-Fi eyabo iphephile yini na. Nokuthi imniningwane yami ngeke icashunwe yini mese isala khona. Ngingasebenzisa i-VPN ukwenza sho, ukwenza isiqinisekiso sokuthi ngiphephile. Ngiphinde futhi ngisebenzise i-two way factor, ngiphinde futhi ngenze isiqinisekiso sokuthi i-web yefoni yami ihlezi i-updated, ukuze izongitshela uma kukhona izinto eziyinkinga, noma ezixwaya ifoni, noma ezizobulala ifoni ezenzekayo eziqhutshwa uyena u-Wi-Fi loyo. Ngiphinde futhi ngenze nesiqiniseko sokuthi futhi imniningwane yami ayiphumi kumina ihlezi iphephile.

Ukwenza isiqinisekiso sokuthi umuntu ubuka into ehambiselana neminyaka yakhe. Ukwenza isiqinisekiso sokuthi angizihlanganisi nezinto engabe ngizihlanganisa nazo noma angizihlanganisi nazo. Ukwenza isiqinisekiso sokuphepha kwabantwana noma kokuphepha kwami nami ngimdala kubalulekile. Nokwenza isiqinisekiso sokuthi ulwimi olukhulunywayo oluqojeme yini. Okanye izithombe ezivelayo nazo futhi zikulungele yini ukubona. Nokwenza isiqinisekiso sokuthi kuphephile yini ukuyibuka, izinto ezizobe zivezwa khona, azikhombisi yini noma azihlambalazi yini. Konke kubonakale ukuthi kuhamba kahle, kungabikho lutho oluzokhombisa hlampe inzondo okanye izinto ezingalunganga.

Ukucishwa kukagesi kungiphazamisa ngokuthi ngisalela emuva ngomsebenzi wami. Angibe ngisakwazi ukwenza umsebenzi wami weskole ngeskhathi ekusuke kufanele ngisenze ngawo. Ngiphinde futhi ngingene ezindlekweni zokumele ngiyothenga i-airtime ukuze ngizokwazi ukuthenga idatha. Ngikwazi ukusebenzisa i-inthanethi ngenza umsebenzi wami weskole, ngiphinde futhi nguhambise kusaneskhathi. Loko kugcina futhi sekwenza iyindleko ey'nkulu noma sekuthatha iskhathi, kungimoshela iskhathi. Kumele ngithole iskhathi sokuhamba ngiye estolo ngiphinde futhi ngihambe ngiyocela imali kubazali. Okanye ngisebenzise imali yami ekusuke kumele ngiyiphathe eskoleni ukuthenga ukudla. Ngigcina sengilamba eskoleni ngingenayo into yokudla, kwesinye isikhathi ngisebenzisa imali yami yokugibela. Ngigcine sengishodelwa nayimali yokugibela ngiyeskoleni. Okuyinto engayinhle-ke ukuthi ngilove, ngiya khona ngishodelwa.